Swa vava hikuva n'wana u lava enseketelo wo huma eka tatana kumbe vatswari u nge swi koti ku va mutswari u ri munhu u ri one u nga va u need-a nseketelo wa mali nseketelo wa ku pfuna hi ku kuma hi ku hlayisa n'wana ku hlambisa ku tshama na yena ku mu dyisa.

Ndzi vona swi ri swilo swa kahle hikuva swi sirhelela vana i ku va va va nga hatli va kuma evana va ha ri vatsongo kumbe va ha ri xikolweni kumbe va nga si za va va tlhariha ku teka n'wana u ya n'wi yisa a ya nkunguhata ta ndyangu etliliniki i mhaka ya kahle swinene ngopfu a mi ta mi ti tatisela na na ku hlayisa ka le sayitini ka n'wana loyi a nga tata a nga a nga pulaniwanga a nga a nga kunguhatiwangi.

Eya ndzi ehleketa swa ku i mhaka ya kahle vavanuna hi nga va hlohlotela hi ku hi ku raise ti-awareness a ti-tarven etitliniki eswikolweni ku endliwa ti-campaign emugangeni na hambi ko endliwa leswaku va pfuxelela hi ku ku va u fana na swakudya swa ku vanhu va ta tala.

Ndzi fanekele ndzi fonela ambulense leswaku yi ta yi ta yi pfuna loko ku ri na ndzilo hi fonela vanhu vo timela na ndzilo maphorisa ku endla vulavisisi bya mhangu ya le magondzweni.

Leswaku va nga khomi hi vuvabyi bya mbilu hi ku hatlisa ti-high blood ti yehla miri wa vona wu tshama wu wu olova wu nga tiyi.

Nhlayiso wa rihanyo emakaya a wu yenelanga hikuva va le kule na swilo swo tala i ti swibedhlele swa vona a swi na a swi na swilo hinkwaswo swa swa rihanyo so a wu ringananga.

A va a va languti leswaku ndyangu wa yena wu tshama kwini yena munhu loyi u tshama kwihi hi vahi vanhu lava a nga tshama a va xavisela e swilo va tlhela va swi kuma.

Ku laveka va lava va fanekele ku languta laha a humaka kona ndyangu lowu a humaka ka wona vanhu lava a nga tshama a va xavisela maxaka.

Hikuva loko a fanekele a ya tsala fane i fanekele a ya swi nga endleka a va a vabya kumbe loko se a ri na n'wana loko a faneke a ya tsala n'wana a nga na munhu wa ku mu salela na yena swi tele.

A ndzi se tshama ndzi vona xinavetiso xa swilo swa rihanyo lexi a xi vonaka xi ri mavunwa hinkwaswo leswi mina ndzi nga swi vona ku ri ntiyiso.

Yo xivutiso lexi nga ku mi nga zama ku mi nga ringeta ku ndzi vutisa xona hi ndlela yin'wanyana a ndzi twisisi nchumu a ndzi twisisi nchumu.

Mali ya peceni ya vadyuhari a ya ha enelanga ka nkarhi wa sweswi hikuva swilo swa durha lembe na lembe ku tatisiwa mali eka swakudya ku ve mali leyi tatisiwaka eka peceni yitsongo a yi ringaneli.

Mindhavuko ya hambana hi mavonelo ya yona yo yimba mindhavuko yin'wani va yimba entshaveni van'wani va yimba eswibedhlele van'wanyani a va yimbi na katsongo.

Ndzi kombela leswaku mi ringeta ku ndzi hlamusela leswaku tshikelelekile swi hlamusela ku ri .

Mina ndzi vona yi ri mhaka ya kahle hikuva vatukulu va ku tala a va na vatswari van'wanyana va na vamama ntsena kambe a va na ku nga ri ku vo papa ku ri timhaka ta ku va va hlayisi vana va nge hlupheki ku ri na mali endyangwini.

Hikuva loko munhu a kuma emhangu ya movha nqondo ya ya famba na ku chuha ku va ku ri kona hi xona xivangelo lexi endlaka leswaku vanhu va tsutsuma endzhaku ko katseka eka mhangu ya movha.

Ndzi vona mhaka ya kahle ku ri leya ku vadyuhari va ti tshamela emakaya ya vona va tshama na vona na vana va vona.

centre men's clinic gentle men's clinic.

A va nga yi tekeli enhlokweni mara mfumo wu zamile ku endla leswaku hi tekela enhlokweni hi ku famba va faka sayini to kombisa leswaku la ni a ku yimiwi la ni ka yimiwa la ni a ku tshamiwi la ni ka tshamiwa.

Hi ku lavisisa leswaku munhu luya a nga tshama a va na wona mavabyi lawa u kotile ku ma tshungula njhani naswona ku tshama ni vanhu lavakulu hansi u va vutisa hi vukhale bya vona swi nga pfuna leswaku u tiva leswaku mavabyi lawa hi wona ya lavaka ya xinto or ya lava swa manguva lawa.

Swakudya swa aka miri eswikolweni vana va dya swakudya swo aka miri eswikolweni.

Swi kona hi ntiyiso hikuva swi nga endleka munhu a lo dlaya munhu a sala ni makhombo swi laveka a ya hlamba a susa xinyama van'wani vo rhwexiwa van'wanyani va yeriwa etin'angeni ku swilo swa vona swi nga fambi mhaka yo va munhu u va ku u na makhombo i ntiyiso ende yi lava munhu a yi tekela enhlokweni hikuva a nga onhakela hi swilo swo tala ngopfu evuton'wini loko a nga yi landzeleli.

Hikuva swi nga endleka emakaya swakudya leswi nga na rihanyo hi va hi nga swi kumi xikolo xi endla kahle ku va xi xi nyika vana swakudya leswi nga na rihanyo.

Va fanekele ku ku va na timovha leti ti fambaka hi ku hatlisa hi xipidi xa le henhla ngopfu loko ku ri na nghozi kumbe ku aka etindhawu leti nga na ku timela ndzilo tindhawu hinkwato ku fikelela na le matikoxikaya.

A va dyi swakudya swo aka miri a va va yendleli swilo leswi va swi lavaka ku va pfuna hi swilo leswi va fanekele va pfuna hi swo swo fana no va tlilinela lava tshamaka kona ku hlantsweliwa wacheni van'wani va rhukiwa va rhuketeriwa timali ta vona.

Hikuva loko u nga landzeleli swi nga endleka leswaku ma fika ma ku vavisa endzeni xikombiso loko u phuza maphilisi yo tala ku ndlula lawa va nga ku vekela wona ma ku onha endzeni hi swi vita ku i overdose.

Tsundzuxa leswaku va ya va ya ti kambela ku nga se va late HIV ya vona yi nga se za yi va AIDS hikuva HIV wa kota ku ku phuza maphilisi kahle yi yi na loko u ti khoma kahle kambe AIDS yona ya dlaya.

Va nga yi hlanganisa hikuva ka timinetse ta khume ta makumu hi ka period va va va hlamusela vana hi swakudya swa ka miri.

Vatirhi vo tala lava tirhelaka ku dirayivha tiambulense.

Xivangelo xo va va teka nkarhi ku fika i mhaka ya ku va suka kule kumbe tiambulense ti va ti humile ti landzile vanhu van'wana na vona va va va rindze leswaku ku vuya ka leti nga huma va ta ta va ta landza va ta ya va ya va ya le ku nga foneliwa kona hi yo ene i kule hi yo mhaka ti teka nkarhi.

Endla ndhawu ya xihundla na ntwela vusiwana laha va hlaseriwa va titwaka va tshunxekile ku avelana mintokoto ya vona pfala hi vukheta ku vaviseka emirini ku karhateka eka mintlhaveko na vuxokoxoko byin'wana na byin'wana lebyi faneleke byi nga tirhisiwaka tanihi vumbhoni nyika vukorhokeri bya swa vutshunguri lebyi lavekaka ku katsa na vutshunguri bya ku vaviseka emirini na ku rhumeriwa vukorhokeri byo hlawuleka.

Eka swibedhlele swa mfumo a yi kumi eku tshunguleka hi ku hetiseka mimirhi va ri ya xota vatirhi va khoma va swigulana hi ndlela yo biha kambe laha u hakelaka kona mali vaongori va khoma va va va vabyi hi ndlela ya kahle va va nyika mimirhi leyi faneleke na ku hatlisa va va pfuneta ku tlula exibedhlele xa mfumo.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku siku rin'wanyani va ta fa hi nga swi tivi swa ku va file hikwalaho ka ku nga lavi ku vulavula na ku tshametela va va biwa swi le ku va onheni endzeni ku na tiphati leti ti tshovelaka kumbe ti onhakaka.

Va fanele mfumo wu fanekele ku tatisa vatirhi eswibedhlele yi aka na wu tatisa na wu ya ka na titliliniki to tala na swibedhlele swo tala kumbe ku tatisiwa miako eswibedhlele ni vatirhi.

Wo susa xinyama wa ha endliwa kambe maendlelo a ma ha fani hikuva maendlelo ya sweswi vanhu va kota ku ti khipha xinyama endle tindlwini ta vona ku ve khale hi xinyama a xi susiwa a hi tiva leswaku xi susiwa hi tinyanga ene u ya nampundzu.

U fanekele ku endla vulavisisi hi tindlela hinkwato to to kunguhata a endla vulavisisi na yena a ya cheka swa rihanyo ra yena leswaku hi yihi leyi nga va kahle for miri wa yena.

Hikuva vavanuna vo tala loko va ringeta eku khuluma i ku vulavula matitwelo ya vona kumbe swiyimo leswi va langutaneke na swona va hlekiwa so vo tala va vona xin'wana ku ri ku tidlaya.

Loko n'wana a tsarisiwa exikolweni mutswari u fanekele a tivisa emudyondzisi kumbe principal ku n'wana wa vona u na a allergy va va va va tiva leswaku n'wana u na allergy na loko u swekiwa swilo leswi a nga na allergy na swona yena u ta swekeriwa swin'wana esayitini kumbe a longa swakudya kusuka ekaya hi siku rero.

Ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hikuva emakaya yo hlayisa vadyuhari va swi dyondzerile va va va tiva leswaku munhu wo dyuhala va mu endlisa ku yini va mu khoma njhani ku tlula emakaya.

Ndzi vona ku ri mhaka ya kahle swinene hikuva emakaya yo hlayisa vadyuhari vanhu lava va nga le va swi dyondzerile kumbe ku layetiwa leswaku munhu loyi dyuhara u u khomisa ku yini ku tlula emakaya emakaya emakaya a hi swi dyondzelanga kumbe ku va na vutivi byo hlayisa mudyuhari hi ndlela leyi faneleke.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku swi na ku onha lokukulu ngopfu ku va u nga phuzi u nga ha nwi emaphilisi ya wena ya rihanyo hikuva u ta vabya u vuyela embedweni kumbe ku tatisa mavabyi ya wena kusuka eka HIV ku ya ka AIDS naswona u ta vabyisa vanhu lava hanyaka na vona na wena mirini u nge tsakisi hikuva a wu phuzi maphilisi.

Nkoka wo hlayisa wo va na muhlayisi loko u dyuharile i ku va ku va u va na nseketelo wa mitlhaveko.

ina minongonoko yo dyondzisa HIV yi nga tlanga xiphemu xa nkoka eku pfuneni ka vanhu ku twisisa ndlela yo sivela ku tluleriwa hi HIV ku hunguta ku soriwa na ku tlakusa ka na ku tlakusa ku amukela. Minongonoko leyi nga ku engetela vutivi dyondzisa vanhu hi ku hi HIV tindlela to sivela tindlela to tshungula ku tlakusa ku cinca ka mahanyelo khutaza mahanyelo lama hlayisekeke fana na ku tirhisa ti-condom na ku kamberiwa nkarhi na nkarhi. Ku hunguta ku soriwa ku kurisa ndhawu yo seketela no katsa hinkwaswo eka vanhu lava hanyaka na HIV seketela kumbe kamberiwa na vatshunguri khutaza vanhu ku kamberiwa va fikelela vutshunguri loko swi laveka.

Ku nyika mpfuneto wo sungula handle ko langutela nchumu hi ku tlhelerisa i ku tlherisela swi kombisa vumunhu lebyi nga ntwelavusiwana ku khathala hi vuhlayiseki bya van'wana naswona u ti yimisele ku pfuna hi nkarhi wa xilaveko. Empathetic u nga ti veka exiyin'weni xa van'wana u twisisa ku lwisana ka vona, selfless u ti yimisele ku nyikela nkarhi na matshalatshala ya wena handle ko langutela hakelo, ku khatalela u rhangisa rihanyo na vuhlayiseki bya van'wana, community minded u hoxa xandla eka leswinene leswikulu naswona u pfuneta ku aka vaaki lava seketelekaka.

Xihlawuhlawu eka vanhu lava hanyaka na HIV xi nga herisiwa hi ku tirhisa dyondzo na ku lemukisa ku dyondzisa vanhu hi HIV ka yona na vutshunguri swi nga pfuna ku hunguta ku soriwa na mavonelo yo hoxeka. Ku tlakusa ntwelavusiwana na ku twisisa, ku khutuza vanhu ku tiveka eka xiyimo xa van'wana na ku twisisa ntokoto wa vona swi nga pfuna ku tlurisa ndhawu leyi seketelekaka swinene vuyimeri na nseketelo, ku seketela na ku seketela timfanelo ku seketela na ku seketela timfanelo na xindzhuti xa vanhu lava hanyaka na HIV swi nga pfuna ku tumbuluxa vaaki lava katsaka hinkwavo xihlawuhlawu xi nga va ni vuyelo lebyikulu bya .

Eka mindhavuko yo tala mintirho yo xixima lava feke i ya nkoka naswona yi tirhela swikongomelo swo hambanahambana swo tanihi ku langutana na minkhuvo na minkhuvo swi nga pfuna vanhu ku lulamisa mintlhaveko ya vona na ku pfumelelana na.

Eka mindhavuko yo tala mintirho yo xixima lava feke i ya nkoka naswona yi tirhela swikongomelo swo hambanahambana swo fana na ku langutana na gome minkhuvo na minkhuvo yi nga pfuna vanhu ku lulamisa mintlhaveko ya vona yo pfumelelana na ku lahlekeriwa ku xixima ka vakokwana eka mindhavuko yin'wana ku xiximama lava feke i ndlela yo kombisa xichavo na ku tlangela ku hoxa xandla ka vona endyangwini kumbe vaaki ku nyika ku pfala mintirho leyi nga nyika ku titwa ka ku pfala na ku hetelela yi pfumelela vanhu ku ya emahlweni.

Eka mindhavuko yo tala vutshunguri bya ndhavuko ni maendlelo yo horisa swi hoxa xandla swinene eku pfuneni ka vanhu leswaku va langutana ni ku lahlekeriwa ni gome tindlela tin'wani leti vanhu va pfuniwaka ha tona ti katsa mikhuva na minkhuvo miri ya swimilana nkongomiso wa moya.

Ku hlayisa vatsongo na va cukumeta eka ndhawu ya kaya ku hlayisa vatsoniwa na vadyuhari eka ndhawu ya kaya swi tsakisa ku va hlayisela ni ku tsundzukaxa eka ndhawu ya vona leswaku va kota ku hanya hi kurhula ni ku tiyiseka. Loko u kambela ku faneleka ka ku hlayisa vatsoniwa na vadyuhari eka ndhawu ya kaya swi katsa ku vona leswaku vatsoniwa na vadyuhari va kota ku hanya eka ndhawu ya vona ku hlayisa ni ku tsundzuxa ka makaya ku humelela ka ku humelela ka vatsoniwa na vadyuhari.

Nseketelo wa swa timali ku pfuxetiwa ka vusweti minongonoko ya nseketelo wa miholo ya mfumo yi nga pfuneta ku hunguta mpimo ya vusweti hi ku nyika vuhlayiseki vaaka vaaki lava nga sirhelekangiki. Ntshamiseko wa ikhonomi i ku nyika xi tiyisisekiso xa xi nseketelo xa muholo mimfumo yi nga pfuneta ku tiyisisa ikhonomi na ku tlakusa ku kula ka ikhonomi ku antswisa ka rihanyo ra vuhlayiseki ku fikelela muholo lowu tiyeke swi nga antswisa rihanyo hi ku angarhela na vuhlayiseki ku hunguta ntshikelelo na ku vilela loku fambelanaka na ku pfumaleka ka nsirhelelo wa wa timali.

Ndzi nga antswisisa ndhawu ndzi nga antswisisa ndhawu ya vona tiyisisa leswaku ndhawu ya vona yi hlayisekile ku nga ri na swilo leswi nga vangiwaka ku va pfuna ku endla swilo. Ndzi nga va pfuna leswaku va swi kotaka swo fana na ku pfuna ku mbala ku va nyika swakudya leswi nga ni ntswalo ku va pfuna ku kuma swilo ku va hlayisela erihanyo.

Ina, mfumo wa Afrika-Dzonga wu nyika tinhloko ta timali ta vakulu eka vanhu lava lavaka ku pfuna ku antswisa vutomi bya vona leswi nga ta ku pfuna vanhu lava nga ni tikuma ku antswisa vutomi ku hunguta vusweti ku tiyisisa vuxaka bya vanhu ku tiyisisa vuxaka bya vanhu tinhloko ta ta timali ta vakulu ti pfuneta ku tiyisisa vuxaka bya vanhu vakulu ti pfuneta ku tiyisisa vuxaka bya vanhu hi ku kuma mali yo va pfuna ku kuma swilo swa vona.

Swipfuno swa vaaki eAfrika-Dzonga i xiphemu xa nkoka eka ku lwisana na vusweti na ndlala kambe a swi enelanga ku herisa ku pfumaleka ka swakudya na vusweti hi le swivangelo nhlayo leyi nga enelangiki mpfuneto wa nseketelo wa vana hi xikombiso yo ringanerile ntsena ku hakela kwalomu kambirhi xanharhu xa swakudya leswi nga ni rihanyo eka n'wana. Ku tlakuka ka tihakelo minxavo ya swakudya Afrika-Dzonga yi le ku tlakukeni xihatla kasi tihakelo ta ti le hansi a ti le ti le kutlakukeni hi ku nonoka. Leswi swi vula leswaku matimba yo xava ya vaamukeri va mali ya mpfuneto yi va ya tshama ya ri karhi ya hunguteka swivangelo leswi rhanganeke swa ku pfumaleka ka swakudya leswi ringaneleke.

Titliliniki ta le makaya eAfrika-Dzonga ti nyika vukorhokeri bya nkoka bya nhlayiso wa rihanyo eka miganga leyi nga tirhisiwiki kahle ku tlanga xiave xa nkoka eka eku tlakuseni ka rihanyo ra ku sivela mavabyi. Titliliniki leti ti nyika vukorhokeri byo hambana bya mahala ku katsa ni vulavula ni nkhatalelo wa rihanyo wa le henhla kamberiwa na vatsundzuxi bya na vutsundzuxi bya HIV ku kamberiwa na vutshunguri bya rifuwo TB minongonoko ya ntlhavelo vupulani bya ndyangu na vukorhokeri bya rihanyo ra ku veleka.

Ku tiyisisa leswaku vanhu va le makaya va fikelela nhlayiso wa rihanyo swo antswa mfumo wu nga teka magoza lama landzelaka ku vekisisa eka switirhisiwa swa nhlayiso wa rihanyo, ku antswisa swihlawulekisi swa vuketleki swa swa vutleketli, ku tlakusa dyondzo ya rihanyo ra vaaki, ku hlanganisa xitshunguri bya ndhavuko na bya xinguvalawa, ku ku engetela mali na switirhisiwa minongonoko ya vatirhisani va tliliniki tisisiteme ta rihanyo ta swifundzankulu.

Titliliniki leti fambafambaka ti nyika mimpfuno yo tala ematikweni lama pfumalaka ngopfungopfu ematikoxikaya ni le tindhawini leti nga tirhisiwiki kahle. Ku engeteleka ka mfikelelo ku tirhisiwa ka mali vukorhokeri byo angarhela nkhathalelo wo sungula nkhatalelo wo sivela rihanyo ra vamanana na vana vulawuri bya mavabyi lama nga heriki.

Ku va na titliliniki ta le kusuhi etindhawini ta le makaya i mianakanyo yo hlamarisa naswona hi le xivangelo ku engetela ka mfikelelo ende ku hungutiwa ka tihakelo ta nkhatalelo wa rin'wanyana nkhathalelo wa munhu mimbuyelo mimbuyelo ya vaaki. Titliliniki ta le makaya ti hoxa xandla eka ikhonomi ya ndhawu ti tlakusa rihanyo ra vaaki ni ku seketela nhluvukiso wa vaaki.

Loko makwerhu a vabya naswona ndyangu wa wena ndyangu wa mina wu kombela ku ndzi vitana ambulense kambe ku ta hlwela hi lawa magoza lama ndzi nga ma tekaka ku ringeta ku ponisa vutomi bya yena. Ndzi nga nyika mpfuneto wo sungula wa masungulo loko xiyimo xa makwerhu xi pfumelela ndzi nga ringeta ku nyika mpfuneto wo sungula wa xisekelo lexi xi nga ha katsa cpr, ku yimisa ku huma ngati kwihi na kwihi loko a vavisekile, ku n'wi hlayisa a rhulile naswona a tshunxekile, fonela mpfuneto un'wanyana ndzi tshama eka line ndzi landzelela swiletelo swihi na swi hlayisa makwenu a hlayisekile.

Vukorhokeri bya xihatla byi nga ha ma hlwela ku fika endzhaku ka mahungu ya le magondzweni hikwalaho ka swivangelo swo hambana hileswi swivangelo swin'wana leswi nga ha vaka khombo ku hlangana ka mimovha, ku pfala magondzo, swiyimo swa maxelo maxelo yo biha ku fana na mpfula ya matimba ndhambi kumbe swi nga ha endla leswaku swi tika eka vukorhokeri bya xihatla ku famba emagondzweni hi ndlela leyi mahungu ya ndhawu lama mahungu ndhawu lama nga riki ntiyiso hi endlakala swo tala ku kumeka ka switirhisiwa timhaka timhaka ta mfikelelo ku kumeka ka switirhisiwa timhaka ta mfikelelo vahlaleri kumbe tindhawu leti nga na mfikelelo lowu yi siveriweke hi nga sivela vukorhokeri bya xihatla ku fika endhawini ya .